Ubaba ohlongakelwe ngumama wakwakhe uzila isikhathi esingaba ziinyanga ezisithandathu.

Umkhala umbathwa ehloko, umkhala ngelinye engingathi libhande elenziwe ngomncamo lamaNdebele elifakwa ehloko. Ngingatjho ukuthi i-hair belt yehloko kodwana lena ibhande lena libhande lehloko elenziwe ngomncamo, umncamo otjho khona ukuthi lona matshwayo wokuthi umuntu lona mNdebele lifakwa ehloko.

Unosokana siqalisele emntwini wengubo nguye unosokana umuntu wengubo.

Hlathulula bona ihlanzamaseko yini.

Hlathulula bona yini ukuphakulula nofana ukungena.

Abakhambisa ihlelo lamalobolo, kilesokaneni kukhambisa abomalumako khe namkha angajamela bomnakwabo ekukhambiseni ihlelo lamalobolo. Bese kuthi ngentombini nakhona likhambise bomalume bakhe nengabo usahlala ekhethemkhulu kodwana nasele sahlala ngakwabo Lingamkhambisa bomnakwabo, bosorhulu, bosonghwana.

Inongwara yomntwana lo iyatjhejwa, indlela yokutjheja ngakhona kukuthi ngaphambi bonyana ingakawi yona inongwana le yomntwana, umntwana loyo akaphumeli ngaphandle uhlala ngendlini bekube kulapho iwa khona. Akatjengiswa abantu bangaphandle, omakhelwane, abengani bakababakhe, abengani bakamamakhe kodwana ubona babantu abangendlini leyo kwaphele. Abasondelene nomntwana loyo, umntwana lo bayamphuthela ukwenzela bonyana inongorwana le ivuthwe ingabetha mumoya kodwana ithole umfuthumalo bese ngokwenza njalo iwa msinyana.

Hlathulula bona yini unomncwazi.

Umma ohlongelelwe ngubaba uzila iinyanga ezingaba litjhumi nambili okutjho ukuthi umnyaka munye azilile.

Hlathulula bona yini umrhwabha nofana umqwebu.

Amagama wobusokana amahlanu engiwaziko nguMsweswe, nguDuga, nguThulari, nguSlaki kanye noSnghalela.

Hlathulula bona yini unomkhulumi.

Itjhorholo mncamo ngingatjho ukuthi yenziwa ngomncamo okhethekileko kodwana omncamo lo okhethekileko lona umbatha befazi abatjhadileko kwaphela. Lo ongakatjhadi awuwumbathi ngakho-ke ngokumbatha itjhorholo leyo usuke sewuzibonakalisa ebantwini tjhatjhalazi ukuthi wena utjhadile.

Hlathulula umnqopho wokuphetha isiko lokusa ebasegwabo entabeni namkha engomeni.

Isinanazelo sirhunyezelo namkha ligama elifitjhani elisahlathulula isibongo sakwenu. Ligama elifitjhani elisatjho into efanako nesibongo sakwenu. Ngezinye iinkhathi uthola uMahlangu, isinanazelo saMahlangu ungatjho uthi Mgwezani, Koteni, Maridili kodwana awukalahli umnqopho namkha kusese ngiso lesa sakwaMahlangu kodwana uzivele wasinanazela, wamunanazela kutjho ukuthi ngathi wambonga ngokutjho ngalawo magama.

Ukuveza indaba kulokha nawulisokana ukare yintombi yakwathile sewubikela bakwenu kungaba ngubamkhulwakho namkha nguyise lesokana. Sekamtjela khona lokuthi yena unomuntu esela ambonile afuna ukwakha ubudlelwana naye so umvezela indaba yokuthi kube ngibo abazokhamba bayokwakha ubuhlobo loyo nabantu laba esele ambone ngakiyo intombi le kuvezindaba.

Nokuhlongakele umntazana omkhulu, kulandela isiko lokuthomba nangabe umntazana wathomba nakahlongwakalako bamfakela izinto zakhe zokuthomba lokho. Bamfakela ikumbese yakhe bamufakele iinthinti zakhe lomntazana loyo yindlela abulungwa ngayo.

Iporiyano limbatho labobaba abasifakako la entameni silengelele la esifubeni yenziwe ngesikhumba kodwana nanyana injalo ayimbathwa nanyana ngubani, imbatha ngubaba osele athethe kodwana ukuthatha kwakhe akunankhundla ezisasaleko ngamanye amagama ngihlathulula ukuthi uphethe koke. Ukungenisa abobaba uqede koke ekuthetheni umfazi lo yiporiyana leyo.

Unomrharibo, ubizwa bodade lesokana elimthetheko nangabe abodade laba isokana leli ngelakwabo umfazi azomthatha ngumrharibo wabo.